Mo setsong sa ka go na le kobo e re aparang ya di mmala tsa mefu-tafuta, go na le ditshipi tse re di kenya mo molaleng re kgona go apara le letlalo la podi.

Ee, ke nagana gore moaparo wa setso o ka apariwa le ko meletlong e tshwanakanang le di-conference ka gonne moaparo wa setso o tlhomphegile, ebile merafe e mengwe le e mengwe e tla kgona gore e bontshagatse setso sa bone gore go apariwa jwang.

Moaparo wa setso wa basadi o ke naganang gore o montle ke moaparo wa maXhosa, ka gonne moaparo o o go etsa o tlhagelele mo setšhabeng sa mosadi o tlhompegileng le mme wa lelapa o e leng gore o na le seriti.

Setso sa maZulu le sa maXhosa ga ke dumele gore ke sone se se etsang bana ba gompieno gore ba apare diaparo tse di khutshwane, ka gonne setso sa bona ga se etsiwe nako le nako se etsiwa fela ga go na le moetlo or le mesebetsi e megolo e , and-e le diaparo tseo di na le emelo e e bontshang why gore go apere jalo, ga se gore go apariwa jwalo fela-fela go apariwa jalo ga go na le lebaka.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha gore motho ke wa setso se feng, ka go itse mmala ya diaparo tsa bona. Ga se diaparo fela tse o ka itseng gore motho ke wa setso tse feng, ntho e ngwe gape kgonang go go bolelela ke ditlhako tse ba di aparang, mekgabiso e ba e etsang mo ditlhagong le mo matsogong, go tshwana kana le go tshwara bo dithobane.

Mosadi a sena go nyala o tshwanetse a apare diaparo tse e leng gore ga di tlhagise nama, o tshwanetse a apare dilo tse di tshwanakanang le dikobo. Jaanong setso le setso se na le mefuta ya diaparo tse e leng gore ba di apesa dingwetsi tsa bona, gore mosadi a apara jalo ke go bontsha gore ga e sa le ngwanyana nyana wa go itaola, ke mosadi wa lelapa o e leng gore tshwanetse a itshware ka boikokobetso tlhompo le gore abe seriti a bonagale mogare ga batho ba seke ba mo nyatsa.

Diaparo tsa Setswana go le gantsi tse dingwe tsa tsone di etsiwa ka matlalo a diphologolo. Mo diaparong tse dingwe tsa Setswana re na le letsiye, mmele, tsu-tsube, seshweshwe, kofifi, .

Ke akanya gore kamano ke ke ntho e siameng le e lokileng ka gore e etsa gore basadi ba tlhage sentle e be batho ba nale boikokobetso, ba eme ka seriti mo setšhabeng.

Diaparo tsa setso le fashion-e ya gompieno ke dilo tse pedi tse di farologaneng tse e leng gore o ka tse di apare gongwe le gongwe. Setso se na le nako ya yone mo o tshwanetseng o se apare mo teng ka gonne setso se tlhomphegile.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa tsela e basadi ba aparang ka yone gonne etsa basadi ba dule ntse ba gopola gore tshwanetse moaparo wa bone o shebagale o le maleba, ka gonne ke basadi ba e leng gore ba emelela malapa a bone mo ba tsamayang teng, tshwanetse ba bonagala gore wa itlhompha ebile ba na le seriti.

Ke bona gore fashion-e ya banna le basadi ya gompieno ga ya tshwanela gore e tshwane ka gonne tshwanetse go bonagala gore personality ya basadi ke ntseng jang, le ya banna ke ntseng jang, ka hobane nako e kgolo le e nyane basadi ke bone ba lerata and-e banna ke batho ba thotseng.

Ditiragalo tsa hisetori di ama tsela e basadi ba aparang ka yone gompieno ka gonne ka tsela e le ya se kgale basadi ba ne ba ikutlwa okare ga ba na puo mo maphelong a bone gore ba apare jang, ne ba apara ka tsela e e leng gore e ne e kgatlhisa batho ba bangwe jaanong basadi ba ipoleletse fela gore nou jaana ga ba tle go etsa dilo ka tsela ya sekgale bone ba tlo apara ka tsela e e leng gore e shebahala ele ntle for bone and e ba ikutlwa e ba thabisa.